Izinto ezenziwa ngabaqhubi bebhasi endingazithandiyo kukufaka abantu abaninzi ebhasini, abanye baphele sebeme ngeenyawo. Andiyithandi loo nto ngokuba ifaka ubomi babakhweli emngciphekweni.

Uhambo lwendlela ewe luza namava ohlukeneyo, kodwa ke mna ndizobalisa ngamaxesha angalindelekanga eluhambeni lendlela endingacebisa futhi kunye nabantu ukuba ngabana bahlale bewalindele. Kunyaka ophelileyo kukhona indawo ebendindwendwele kuyo. Ngenxa yokugcwala kwezithuthi endleleni kuye kwanyanzeleka ukuba amagosa ezendlela asimise avulele iimoto ezithile zihambe aphinde avulele nathi sihambe, aphinde asimise njalo njalo. Loo nto iye yalilibazisa kakhulu uhambo lwam oluya kwindawo ebendityelele kuyo ngokuba khange ndifike kusengexesha.

Ukhuseleko ewe luyinto endikhathazayo xa ndihamba ngebhayisekile, ngokuba amaxesha awambi ibhayisekile ayinazo zonke izinto ezisemotweni ezokulawula imoto ukuba ingaphumi endleleni. Abanye abaqhubi bahamba ngokukhawuleza kakhulu endleleni, ingakumbi abaqhubi beemoto. Loo nto kusibeka emngciphekweni thina bantu abaqhuba iibhayisekile.

Njengomqhubi weteksi into endiyithanda kakhulu ngomsebenzi wam kukuba abantu abangenamoto bayakwazi ukufikelela kwiindawo ezahlukahlukeneyo abafuneka kuzo kwangexesha. Umzekelo, abantwana besikolo bayakwazi ukufikelela ezikolweni kunye nabantu abaya emisebenzini bayakwazi ukufikelela emisebenzini kwangexesha.

Amaxabiso eenkonzo ze-e-hailing ezifana neUber okanye iBolt akufanelekanga ukuthelekisa nemibutho yeetekisi, ngokuba iiBolt zithatha umntu ngelo xesha zimse kuloo ndawo kwaye ziyafikeleleka kakhulu. Iiteksi zona ziyakwazi ukukhwelisa umyinge omninzi wabantu abaya kwindawo enye ngemali ephezulu.

Into eyenza uhambo lwam lwendlela lwaba nzima kukumiswa ngamagosa ezendlela efuna ukujonga ukuba umqhubi endandihamba naye unazo na iimpephamvume zokuba sendleleni. Loo nto yalenza nzima uhambo lwam ngokuba sathatha ixeshana noko ukufika apho besisiya khona ngenxa yokuhamba simiswa ngamagosa ezendlela, ekwajongajonga nokuba imoto esihamba ngayo ingaba isezingeni lokuhamba endleleni umgama omde na.

Umqhubi webhayisikile kumele aqinisekise ukuba unawo umnqwazi awuthwalayo xa eqhuba ibhayisekile yakhe. Lo mnqwazi lowo uzamkhusela xa enothi adibane nengozi endleleni. Kwaye kumele aqinisekise ukuba amavili ebhayisekile wakhe asezingeni elilungileyo, elilungeleyo ukuba lihambe indlela ende.

Ukubaluleka kokufumana ilayisensi, ukufumana ilayisensi kubaluleke kakhulu ngoba kunceda abantu abanintsi ukuze bayazi imithetho yendlela phambi kokuba babe ngabaqhubi abagqwesileyo.

Abantu abaninzi abalilungelanga ukwamkela, abakulungelanga ukwamkela le ndlela yezothutho ngokuba endaweni ezininzi iindlela zokuhamba kololiwe azikho. Uloliwe uhamba endleleni ezithile ezilungele ukuhamba wona kuphela.

Izinto ezenziwa ngabaqhubi beeteksi ezikhe zindicaphukise kukuqhuba ngesantya esiphezulu. Loo nto leyo ibangela ukuba kube khona iingozi, kwaye bayenza loo nto kuba befuna ukwenza imali ngokukhawuleza and ndiyibona njengento engalunganga.

Uhambo lwam olude ndisebenzisa oohola bendlela ndilikhumbula ngokuba apha endleleni ndandibona iimoto ezahlukahlukeneyo endandiqala ukuzibona ezintle kakhulu, ezisedidini oluphezulu. Loo nto leyo yaye yabangela ukuba ndilonwabele kakhulu uhambo lwam ulude ndisebenzisa uhola wendlela.